Atjhe, nna ha ke bone phoso ho hang hobane jwale mofu ha na tsamaya a re siya lefatsheng mo le yena o na tseba hore mathata a lelapa a jwang ona tseba bophelo bo jwang ona tseba le hore tjhelete ha eyo jwale nna ke utlwisisa feela hore ha feela mofu a tsamaisuwe ka tsela e nepahetseng le e hlomphang, ha hona mathata le yena moo a leng teng o tla utlwisisa hore hakaalo re ne re fetisa lebaka.

Taba ya pele makeisheneng mona na hantle ntle makeishene a qetwa ke hore setjhaba ha se ya kopana hang feela setjhaba ha nke sa ikopanya sa utlwisisa hore ka nako e itseng tlamehile ho tsamauwe diseterateng mona na, ho ko shejwa ne le batho ba sa nepahalang, ba tshwereng dibetsa le bosiu, ho tswe ba bang ba ke ba lo shebana le batho ba kenelang batho. matlong. Eno e ka thusa lekeishene haholo holo holo holo, le hore jwale bo dibapadi di tlamehile di be teng. Dipapadi di tlamehile di be teng hore batho bana na ba ntse ba kelema mona na ba tletse ke bokweta hobane le seo ba se etsang.

Atjhe, nna ke utlwisisa hore ya kereke, ehlile ke tla e lahlela ka kwana na ke tla itsamayela ka moetlo, hobane baholo ba ka ba ne ba tsamaya ka moetlo. Taba ya dikereke re di tsebile ka manyesemane ho batla Afrika Borwa mona. Hono ha ho bolele hore nkekebe ka rapella tlatlammatjhoro ke ntse ke utlwisisa tlatlammatjhoro hao hona a mo fetang, empa ya kereke yona ho hang nkekebe ka e latella.

Dikgwedi tse tsheletseng dingata haholo ke hore dingata haholo teng nakong ena eo e se re phela ka yona, e leng hore basadi se ba na le mesebetsi, basadi se ba sebetsa, basadi ba tle ba se ba tlamehile ho tsoha baye mesebetsing. Jwale mosadi o tla nna apare seaparo se setsho dikgwedi tse tsheletseng kaofela a ntsa ya mesebetsing hono ha wa loka ho hang ho hang, le hore jwalo hobaneng e tlamehile e be e seaparo se setsho, ke utlwa ke sa utlwisisi, jwale ke ke bone hore nakong ena na bongata ba batho ehlile se ba etsa kgwedi e leng ngwe feela o tlo ikaparela seaparo sa hae for kgwedi ei one feela ebe o qetile.

Atjhe nna ha ke dumellane le yona ho hang taba eo, hobane ke utlwisisa hore jwale ha o ntso hlabuwe nku ho ntso ho etsuwa mekete jwalo. Ho rekuwa dijo ke tjhelete e ngata eno e leng hore jwale ya sebediswa mono o thole ha mekete eno, e feela tjhelete e se e hlokahala. Jwale ngwana a tlamehile a rekelwe dijo, ngwana tlamehile a tlo apeswa ngwana wa kula ka nqena tlamehile a tsamaiswe ditleliniking. Tjhelete eo e tlo tswa ka eo jwale ha ke utlwisisi hore tjhelete eno ha e bolokwe, ntho tseno ha di hlokahale hohang ha e bolokwe tjhelete eno e ye ngwaneng for ditlhoko tsa ngwana.

Tjhe, ho bakela ona mathata haholo ho bakela mathata haholo teng bona bophelong ba ngwana kapa maphelong a bana, hoba jwale bana ba tlo itholela hore ba leba ka hara lefifi. Batho le ehlile ba sa bone hore bophelo ba bona bo ya kae. Ho sena la ho se na lotho e lokang, ebe e tla re, ha re wa leka ka mona na ha hona ditsela tse bulehang ho re ho leka ka manye ha hona ditsela tse bo le tse bulehang ho reka mokgwa teng. Bophelo ba hae bo tla bo le lefifing. Jwale ehlile meetlo ena, ke meetlo e nepahetseng haholo ngwana e hlile e tlamehile a tloswe kgutsana.

Dijo tsa setso nna di dula di nghopotsa hae mo ke tswang teng, di dula di nghopotsa nkgono wa ka ile e kileng ka holela ka tlasa yena ho tloha di nghopotsa lelapa la heso ke hore di bohlokwa haholo bophelong bona ba ka jwale dijo tsa setso tsela e nepahetseng ya ho di pheha ke hore o di phehela ka ntle ho di pheha ka pitsa yane ya mankontwana yane o fihla o di rarela patsi mona o besa patsi le iphehela ha ho tshela dinoko tse ngata. Tsena na tsa Senyesemane, tsena o itshella feela letswai ha o so qetile mono wa itsholela.

Nna ke wa ha Tshosane wa ha Mabelebele ke yena wa pholo ya disema. Jwale seboko se tswa baholoholong se tswa hona nakong ya kgale, o bo no bonkgono le bontate ba rona ehlile ba kopana ka teng. Jwale seboko ke hona ho itseba ha o sa tsebe seboko sa hao, o ke utlwa Basotho, ehlile ba re ha o tsebe moo tswang teng hobane se seboko se hlalosa mo o tswang teng hore baholo ba hao ba tswa kae le baholo ba bona pele ho bona ba hlaha ho kae.